Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka nna motshameko ka gonne go na le batho ba babedi kgotsa ba le bantsi ba tshamekang mmogo. Ba bapisa bokgoni jwa bone go bona yo o gaisang ka nako e e tshwanang go ka nna boitloso bodutu ka gonne motho o ka e tshameka nako nngwe le nngwe fa a batla go iphaposa, go itumelela kgotsa go fedisa bodutu.

Nnyaa, ga go a fedisa metshameko ya namana ka gonne batho ba le bantsi ba itumelela go lebelela metshameko ka namana.

O ka itumelela motshameko wa Counter-Strike. Ke motshameko wa dithunya o nang le ditlhopha tse pedi, ba tshameka kgaisano ka maano le bokgoni.

Didirisiwa tsa ileketeroniki di fetola tsela e tshamekang metshameko ka yone ka go dira gore re kgone go tshameka le batho mo mafelong a kgakala ka inthanete. Metshameko e ne ya kgaisano e e tseneletseng ebile e tletse botswerere, go nna le boitlosobodutu le monate ka gonne o kgona go tshameka ka nako e wena o e batlang le kwa lefelong le wena o e batlang.

Se ke se ratang ke metshameko ya se ileketeroniki e naya monate le boitlosobodutu. O kgona go tshameka nako le lefelo le wena o le batlang, go na le kgaisano le botswerere, o itshwara ka bokgoni le maano a gago. E dira gore o kgone go kopana le ditsala le ba losika le fa ba le kgakala. Se se ka dirang gore ke se e rate, fa o fetsa nako e ntsi o tshameka go tlhoka nako ya go dira dilo tse dingwe, fa go na le kgaisano e e sa siamang jaaka batho ba ba bosula kgotsa ba ba senang maikaelelo a maleba.

Se se tlhokegang fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, didirisiwa tse di tshwanetseng, khomputara, thabolete kgotsa mogala o matlhajana, inthanete e e itekanetseng e e nang le lebelo le le kgotsofatsang, akhaonto kgotsa ngwaga wa mo setlhopheng sa motshameko. Go itse melao ya metshameko le maano a metshameko go thusa go tshameka ka bokgoni le go itumedisa. Metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng re na le League of Legends, Daughter Two, Counter-Strike, FIFA le Fortnite.

Fa motho a tshameka metshameko ya mo inthaneteng a sa kgaotse go ka mo ama ka tsela e e sa siamang, o ka tsenwa ke mokgathala a se nne le nako ya go ithuta kgotsa go thusa mo gae, gape a senye nako e ntsi mo khomphutareng kgotsa mo founung go na le go ikhutsa. Motshameko wa mo inthaneteng o ke o ratang thata ke Speed Racer ka gonne o a ntumedisa, o nkgothatsa go gaisa ka bonako gape o nthuta go nna le kelo ya nako le maano a mantle.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e tshwanetse go golaganya sebapadi le sebapadi se sengwe kgotsa le server, e bolokang motshameko. Data e dira gore dikarabo le dikgato tsotlhe di tle ka bonako gore motshameko o tsamaye sentle. Dilo tse o di tlhokang go tshameka metshameko mo inthaneteng o tlhoka inthanete e e tswelelang ka data kgotsa yone Wi-Fi, sediriswa se se tshwana kana le mogala wa letheka o botlhale kgotsa yone khomputara, o tlhoka gape le akhaonto ya motshameko le sebaka sa polokelo se se lekaneng. Ka dinako tse dingwe o ka tlhoka meneelo ya madi fa motshameko o na le ditheko tse di kgethegileng.

Batho ba le bantsi ba rata go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka mabaka a a farologaneng. Bosigo go nna tidimalo ga gona modimo o montsi, mme go thusa gore motho a tsepamise maikutlo a gagwe mo motshamekong. Bangwe ba dirisa letsatsi lotlhe ba le mo sekolong kgotsa mo tirong, ka jalo bosigo ke nako fela e ba nang le yone. Ka dinako tse dingwe data ya bosigo e na e kwa tlase ka thekelelo kgotsa e na le ditlhopha tse di kgethegileng. Fa motho a sa batle go reka data e e turang a ka dira dilo tse di latelang go dirisa Wi-Fi ya gae kgotsa ya mafelo a bulegileng jaaka laeborari le dikhamphane tse di nayang Wi-Fi ya mahala. Go reka mapakete a bosigo a kwa tlase ka theko, go laola gore a seke a ja data e ntsi ka go tima ditshwantsho le dipapadi tse di jang data.